Heyi ngaze ngadumala yazi, ngazengakhathazeka impela ngoba manje le mali bengihlezi ngiyikhokhela inyanga nenyanga seyikhuphukile, angazi nokuthi nje ngizoyithola kuphi ukuze ihlangane. Kuyoba yinkinga kakhulu inyanga mayiphela mase kumele ukuthi ngikhokhe le mali manje esengitshelwa ngayo engazi ukuthi ngizohlanganisa kanjani. Kumanje nje ngisenkingeni ukuthi ngihlanganisa le engihlezi ngiyihlanganisa kodwa yona bese ngazi ukuthi imali elingene ngazi ukuthi ngiyithola kanjani, manje mase yikhuphuka kanje kwamina nje angazi ukuthi ngizokwenza kanjani. Cha, ngaze ngadumala yazi angazi nje ukuthi ngizowenza kanjani, angazi nje nokuthi ngizocala ngakuphi.

Maningi kakhulu ama-app angawasebenzisa ende futhi kukhona ezinye ezibizwa ngama-overdraft trackers, angakhona ukuthi a-customise-ze i-app leya esebenzisayo eyebhanki ukuthi imazise mayesesebenzise imali edlulele kunale ekumele ukuthi ayisebenzise.

Umngani ngingamluleka ukuthi abheke indawo efana nabo Hippo dot CO dot ZA le ndawo ekuqoqela zonke indawo la ungakhona ukuthola khona i-medical aid enamanani aphansi. Ikhompere lama-price bese iphinde futhi ikunike ama-plans ukuthi uthola ini kuma-medical insurance wakho for le mali le oyibhadalayo.

Kwakulula kakhulu ngoba esikhathini samanje siyazi ukuthi before uphuma ngegeti kumele ucale endlini ubheke kucala ku-Google, Google is your friend and namanje sebayenze izinto ezifana nabo-artificial intelligence that are freely available kuma-WhatsApp ethu. So uyakwazi ukuthi into ngaphambi kokuthi uze uphume uyizulazulele ngaphandle, ungacala endlini u-Google-le kucala ubheke ukuthi kukhona yini amawebhusayithi ongawasebenzisa noma ubheka kuyo i-artificial intelligence yiyo izokupha i-directive as to ukuthi uwenza kanjani.

Hhayi bo, ngaze ngajabula ukuthi esikhathini samanje izinto ezifana nabo-Forex azisathembeki kakhulu manje angikholwa kahle lento engiyibonayo ngamehlo wami, ukuthi ngempela le mali le engiyitshalile seyibuye yaphindaphindeka kangaka. Phela esikhathini samanje izinto ezikanje its like taking a risk kakhulu ngoba awazi ukuthi ngempela uzoyithola yini lento oyisebenzelayo, manje ngijabule kakhulu.

Iya-frustrate-a kakhulu indaba yokuthi ungene kuwebhusayithi bese ungatholi lo sizo lolu oludingayo, kakhulukazi kwezinto ezibalulekile ezifana nayo i-UIF ngoba kusho ukuthi kumele uze uyofika ukuyojika ema-ofisi wabo, makube i-information le oyidingayo ayitholakali. Esikhathini esiningi vele amawebhusayithi lawa abane-limited information, kuba nezinto ebengazichazi kabanzi kumele ukuthi wena uze uyozifikela khona.

Ngiyacabanga vele ukuthi ama-overdraft should be designed in a way yokuthi basize wena ngoba uwena owakhokhelayo, esikhathini esiningi vele sihlangabezana neyinkinga esingacabangi ukuthi singahlangabezana nazo. So if ever you have an overdraft that's ready to help at any time, ingasiza kakhulu.